Umuntu engimaziyo owake wathinyakezwa isiteleka samabhasi, wabhekana kanjani nalokho? Wabhekana kanje, ekuseni wayephuthuma emsebenzini, amabhasi kanti atelekile. kwabanzima ukuthi asheshe afike emsebenzini. Walinda kancane ukuba amabhasi alinde amabhasi ukuthi.

Ngingazizwa kabuhlungu kakhulu ukulimaza imoto yami. Into engingayenza ngingafonela abemshwalense ukuba bangiphuthumele bezolungisa imoto noma bezoyithatha uma bengayilungisa, bengayilimazile kakhulu ingalimazekile kakhulu. Noma uma kuphume isondo noma lilimele, ngingazama ukuthi ngizifakele isondo eliyi-spare elisemotweni ngoba senginolwazi ngalo ngalo. Uma kukuthi ilimale kakhulu, ngingazama ukuthi ngifonela umshwalense mase ngikhuluma nekhansela noma ngisho ngikhulume abazosizo.

Umbono wami uthi, kuhle kakhulu lesi senzo lesi esenziwa emabhasini, ukuthi ukhokhele ibhasi njalo ngesonto noma ukhokhele ibhasi ugibele ebhasini ngenyanga. Kwenza ukuthi useyive imali, kanti futhi ungahlezi uphethe imali njalo esikhwameni. Kuyasiza kakhulu.

Ngokombono wami, izakhamuzi kufanele zinxeshezelwe. Uhulumeni ngabe uyazisiza ngalokho okuncane, kodwa futhi ayikho into engenziwa. Into engenziwa nje ukuba amakhansela nabokuhlala basizane, nomphakathi usizane ukuba kuvalwe ama-potholes. Kakhulukazi ikhansela lisheshe lihambise isicelo sokuba ama-potholes avalwe, ukuze imigaqo izosebenza kahle, nezimoto zokuthutha zihambe kahle.

Uhambo lwebhasi engake ngaluthatha kwaku uhambo olwaluya eGoli ngisuka eThekwini, eDebheni egagasini kwelikabhanana, ngiya eGoli, kwandonga ziyaduma. Ngalizibisa ngokuthi ngathenga izinto ezimnandi engangizozidla ebhasini, ngaphinde ngafaka ama-earphone ukuze ngidlulise isikhathi ngazilalelela umculo ebhasini. Kwakuwuhambo olude, olumnandi engakuthokozela futhi.

Ukudla engithanda ukukupakisha uma ngizohamba uhambo olude ngebhasi, Ukudla okumnandi, ukudla okufana namaswidi, ama-chips, ukudla kwase-KFC noma e-Steers noma ka-Chicken Licken, ikakhulukazi i-KFC, ngiyayithanda kakhulu uma ngizohamba. Futhi ikhona ezitolo endleleni. Ijusi, isiphuzo esimnandi, namanzi ahlezi ekhona eduze. Ikona kudla engikuthandayo, nokungijabulisayo, nokungenza nginganaki indlela ende.

Angikaze ngihlangane nenkinga ekanjalo, koda uma kwenzeka ngibhukha ithikithi online, kodwa uma ngifika ebhasini ukuzogibela, lithi ithikithi aliveli kwisistimu. Ngingaphuthuma ngaphakathi la kuthengwa khona amathikithi, ngicele ukuba bangibhekele ukuthi ithikithi lami aliveli yini. Mase ngiveza nezinto zonke noma imininingwane yami, nezinto zonke efonini ngibakhombise ukuthi ngilithenge la nayi imeseji noma i-imeyili engiyitholile ngiqeda ukuthenga ithikithi. Ngiyathemba ukuthi ngalokho ngingathola ukuthi kuxazululeke indaba yami, Noma ngithenge ithikithi elisha koda emva kokuthi sengikuvezile konke okwami ekade ngithenge ngakho ithikithi.